Ngingamukhuthaza ukuthi ahambe ayothwasa ngoba uma ezoya esibhedlela ikhanda lizophola isikhashanyana esincane bese liyaqhubeka futhi liqale phansi. Kodwa-ke uma engaya ukuyothwasa loko kungamsiza unomphela, futhi kuvule ney'ndlela zakhe isikhathi uma sihamba.

Ngingathi amaqembu ayenze iqembu la elizohlala khona abalimi la abasetshenziswa izidakamizwa ukuze bezoxoxisana nabo ukuthi yindaba eyenza ukuthi besebenzise izidakamizwa ukuze bazothola izimpendulo ukuze bakwazi ukusizana nabantu abasetshenziswa izidakamizwa kabi.

Amakhambi endabuko bayibiza ngentelezi, intelezi-ke itholakala ey'ngadini noma esigangeni esinesihlahla esinamahlabihlabi. Kuyiyona intelezi futhi iphekwa ngokuyibilisa, uthela amanzi ashisayo noma abandayo bese uyifaka phakathi le ntelezi, ivele ilapho umuntu kanjalo.

Ngingasisingatha ngokuthi ngimbonise abantu abaphila nge TB ukuthi uma bengathathi uma bengathathi imithi ye TB ukuthi imiphumela izobanjani uma engaphuzi imithi.

Ngikhethe ukwenza lokhu ngoba ngibona ukuthi akulungile abantu behambe ibanga elide ukuze bafike esibhedlela. Futhi, umehluko ozoba khona ukuthi abantu asebezokwazi ukukhipa imadlanyana ukuze ngibahambise ngibafikise khona esibhedlela.

Yebo, imibono yami iyavuvumelana nalokho ngoba la emhlabeni siyaphilisana, ingani umama uyena owayekade enakekela ingane ingakwazi ukuzenzela izinto, isaseyingane encane. Okuhambeni kwesikhathi abazali bayaguga, baguga ekutheni bengasakwazi ukuzenzela izinto. Pho lokho kusho ukuthi ingane kufanele isize umzali wayo ngoba akekho omunye umuntu ozoyisiza ngaphandle kwayo.

Ingahlangabezana nezidingo zabafundi abahlukahlukene, ngokuthi ilwe nababanga aphansi namabanga aphezulu. Futhi laba isisekelo yosizo lokuqala ifanele ifundiswe emabangeni aphansi ukuze uma befika emabangeni aphezulu bezokwazi ukuyisebenzisa.

Okwamanje engingakusho ukuthi ayikho inzuzo nezithiye zokwenza i-booster shot ibe impoqo emsebenzini ngoba le booster abanye begcine begula, beceda ukuthola yona lemijovo, abanye begcine bedlule emhlabeni, yingakho abanye besiboni singekho isidingo sokuthatha le booster.

Izifo abantu abajwayele ukuzelapha ngemithi yesintu namakhambi, eyokuqala ingculazi, eyesibili amakhaza.

Amadoda awathandi ukubanjwa noma ikephi, amadoda ayanqena ukuya esibhedlela ngisho noma egula ngoba awathandi ukubamba bambwa abantu abangabazi. Futhi, lokho kuthinta ikhono lamadoda ngoba amadoda ukuze elashwe kufanele ethintwe emzimbeni.

Umzali nomzali akahlali nengane yakhe yentombazane phansi eyenzele isibonelo ngosis'wayo mhlawumbe omdala okhulelwe eseyingane. Eyichazele ingane ukuthi, wena ungakwazi ukukuvimba konke lokho. Ukuvikele ngokwenza ucansi oluphephile kanye nokusebenzisa izinto ezivimba inzalo.

Lesi simo se-TB wasinqoba ngokufaka isimfonyo, nokuphuza imithi ngesikhathi atshelwa ngaso ukuthi aphuze ngaso imithi.

Izimangalo ezivamile futhi ubufakazi besayensi ukuthi imbongi iyakwazi ukukhipha ukugula emzimbeni ngokukhuluma nje.

Ngenkathi i-ambulensi ifika ekhaya ezothatha uMa, umawami wayegula enenkinga yomgogodla, yafika nje yafika entathakusa i-ambulensi. Ngangithukile ngithi mhlawumbe umzali wami uyongishiya emhlabeni. Kodwa cha, ngesimanga saNkulunkulu uyaphila namhlanje.

Kubalulekile ukuhlola ukuthi imikhiqizo yezempilo igunyaziwe yini iziphathimandla zezempilo, ngoba angeke ukhangise izinto zempilo. Kungaba modeli lokho kuphikisana nokomthetho wezempilo, yingakho igunyaziwe yonke lento.

Kukancane ukuthi kuphumelele ukulapha izifo zokuphefumula ngoba i-COVID yayilashwa ngomjovo, kwaku nomjovo wayo i-COVID ubhubhane lolu. Kepha amathuba okuthi umjovo wakhona uphumelele waye mancane.

Ingozi engaba khona ukuthi, ungalapha ithambo ekungasilona ngoba awuzange uye ukuyohlola ukuthi yiliphi ithambo eliphukile la, uzogcina ulapha ithambo elilungile. Ugcine sewulimosha lona elungile usubanga iy'ngozi ezimbili kuloyo muntu loyo, umphule elinye ithambo ngoba ulapha ithambo elingasilona.

Lesi sifo uma ufika emtholampilo bakufaka umjovo bedonse igazi lakho ukuze lizosho ukuthi unengculazi noma cha.

Lesi simo singangenza ngicasuke kakhulu, ngoba lokho kusho ukuthi isibhedlela siqhuba izinto kancane, kancane ngoba bekufanele kulaphwe abaguli abanye bakhishwe laba abakade bengase nendawo, indawo yokuhlala. Uma indawo yokuhlala ingasekho, bekumele bakhiphe laba eseba lungile, esebelashiwe kuzongena bona labo ukuze kwenzeke indawo yokuhlala yokulinda.

Ngingabhala ngingabhalela kumabonakude kanye nasey'nkundleni zokuxhumana, ukuze ngibike ukuze ngibike lesi simo se ambulense esithathe isikhathi eside kakhulu ukufika ngoba i-ambulensi yini eyenza ukuthi ithathe kade ukufika. Ngoba uma sifona sisuke sichaza isimo salo muntu umuntu ogulayo sisuke sisichaza kabi leso simo ukuze nabo bephuthume befike. Manje uma bebethatha isikhathi ukufika la umuntu ugcine agcine eseshona.

Ngingacela umphakathi ukuthi sibe nomhlangano kwihholo lomphakathi ukuze ngizobeka amaphuzu ami ukuthi ngifuna senze kanjani futhi ngifuna asebenze kanjani. Ngiyacabanga ukuthi uma ngingabonisana nomphakathi, ngingathola amaphuzu okuyiwona.

Cha, akufanele ukuthi yena aziyele ngoba yena usemdala ngeminyaka, futhi akusavumi ukuthi aziyele yedwa kepha engathumela abazukulu noma iy'ngane zakhe. Noma nje umuntu emaziyo ukuthi cela amulandela amaphilisi emtholampilo.

Ngingacala ngiphisane ngesampula eyodwa emuntwini umuntu, ukuze ngimakethe ibhizinisi.